Inqubo yokufaka isicelo se-UIF ukuthi uye Kwa-Department of Labour, kumnyango obhekelela abasebenzi kanye nokuqashwa kwabantu eNingizimu Afrika. Lapho ozofike uthole khona amaphepha ozofanele-ke uwagcwalise, ukuze ukwazi ukufaka isicelo kuleyo nkontileka noma kuleyo nkampani obukade usebenza kuyona, ukuze ikunikeze imali okade nyangazonke eye-UIF.

Uma umsebenzi engazange afake isicelo ngokushesha emva kokulahlekelwa umsebenzi, lokho akuwona akuzuba namthelela omubi ngoba owamabhuku asuke kusekhona kuyena ukuthi uke wasebenzela inkampani ethize ngakho usanelungelo lokuthi ahambe ofaka isicelo. Yena nje kusuke kufanele ahambe aye emnyangweni obhekelele ukuqashwa nokusebenza kwabantu, obizwa ukuthi i-Department of Labour, ilapho azofika athole khona ulwazi, ulwazi olunzulu lokuthi isicelo se-UIF uzosifaka kanjani, ngasikhathi sini nokuthi imali asezoyithola isuke ingakanani uzoyithola nini.

Izici ezintsha engingazisebenzisa ukuthi uma ngiqala lo mshwalense ngibhalise ngendlela yesimanje singabhala emabhukwini sibhale kumakhompyutha imininingwane siyigcine emakhompyutha ukuze izohlala iphephile ngaso sonke isikhathi. Ileyo ndlela esingasebenzisa ngayo ubuchwepheshe, noma insiza esingazifaka indlela yokumaketha ukuthi umshwalense lo ngizobe ngiwuqalile ukwazi ukuthi ufake zonke izifo esezikhona manje esezikhona namhlanje, sikwazi ukuzikhava, sikwazi ukuzikhokhela uma kunesidingo nokuthi sikhokhele yonke imishenguzo azosuke eyithathe esibhedlela noma emakhemesi sikwazi ukuyikhokhela.

Isizathu sokuthi imishwalense yomngcwabo ibeke isikhathi sokulinda ukuthi kusuke kusabhekwa ukuthi ingabe lowo muntu osuke edlule emhlabeni ingabe ukhona yini emabhukwini wabo, lawo omasingcwabisane lo ozobe ekuwona. Nokuthi ingabe akukhandwanga yini isipoki kuthiwe umuntu ushonile, kanti uyaphila ukuze labo bantu bathole izimali. Ubugebengu sebubuningi esikhathini sanamhlanje, ngakho yilokho okudala ukuthi imshwalense icele isikhathi esingayintsukwana nje ukuthi ikwazi ukubhekisisa konke lokho ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani.

Nginganquma ngokuthi isikhathi sokulinda somshwalense akumele sidlule ey'nsukwini ezimbili noma ezintathu. Lokho kwenza ukuthi nami njengomuntu osuke engene lo mshwalense, noma ethenge loyo mshwalense ngikwazi ukuhlela izinto, amalungiselelo omngcwabo. Ngoba manje awukwazi ukuhlela uma umshwalense ungakakhulumi ukuthi ingabe iy'mfanelo lezi osuke uzikhokhela inyanga nenyanga usuke uzozikhipha nini.

Izici ofanele bazibeke kuqala ukuthi uma uvula i-akhawunti yasebhange, ukuthi ibhange liyakhokhelwa njalo ngenyanga. Uma-ke ungenayo imali esuke ingena kushuthi usuke sewuzokweleta ibhange. Nokuthi-ke ibhange liyakusiza-ke ukuthi ukwazi ukonga imali yakho ukwazi ukuqokelela ubeke njalo isikhathi kuqala unyaka uze uyophela unyaka.

Into engakwenza ukuthi uvule i-akhawunti ngesikweletu i-credit card ukuthi usuke udinga lokho osuke ukudinga esitolo ngaleso sikhathi okufana ney'mpahla noma ukudla, kodwa ube wazi ukuthi esikhathini esingangakanani imali iyobe seyikhona ukuthi ukwazi ukuyikhokhela leyo akhawunti. Into eyake yangilinga ngaphambilini ukuthi ngilithole, ngase ngigugelwe iy'mpahla ngingenayo imali ngaleso sikhathi, ngizobanayo emva kwenyanga. Ngakho-ke ngase nginquma ukuthi ngibe ne-card lesikweletu, i-credit account.

Kubalulekile ukuthi wazi amaphuzu akho esikweletu uma ufaka isicelo sekhadi lesikweleti ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ube nolwazi olunzulu lokuthi kungaba yimalini ongase uyithole uma ufuna ukwenza isikweleti, noma iy'mpahla yemali engakanani ongakwazi ukuyikweleta esitolo. Uma wazi amaphuzu wakho, ngoba uma ungawazi, uzosuke ube uhlela okunye emqondweni ukuthi ucabanga ukuthatha izimpahla ezinganga kanti zisho phezulu zisho ngaphezulu kwamaphuzu osuke unawo. Noma futhi uthi ucabanga ukweza impahla kanti uzikalele aphansi, unamaphuzu amaningi ngokwesikweletu sakho.

Isikhathi sokulinda siqhathaniswa ngokuthi, kuyaye kubhekwe ukuthi lowo muntu osuke eshonile usuke eshonele kuphi, ebulawe yini, ngasiphi isikhathi. Nokuthi ingaba lowo muntu ingabe uyena yini lo obhaliweyo emabhukwini omshwalense, ukuthi unesiqiniseko esingakanani sokuthi uyena lo muntu osuke eshonile ukuze lokho kubhekwe kungahambi kwesikhathi kutholakale ukuthi lowo muntu uyaphila, kanti kwakuthiwe akasekho emhlabeni. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi-ke uqhathanise-ke amazinga emboni kanye nendlela ezihamba phambili zomshwalense ukuze ubone yini ukuthi ziyahambiselana yini nesimo sakho noma nosikompilo lakho.